Lushaka lwone lune lu tea u ṱhogomela vhaaluwa musi a zwi vhi zwa ṱoḓa uri muthu a to u vhudziwa uri a ṱhogomele vhaaluwa. Ngo u vha itela zwiliwa ende futhi nga u u kombetshedza kana u ita uri vha kone u vha vha na zwiambaro zwavhudi zwa clean na musi vha tshi bva nnḓa vhathuni, vha kone u vhonala.

Zwiḽiwa zwa pfushi zwi takadza uri na vhana musi vha zwikoloni vha kone u thetshelesa, vha sa ite zwa u eḓela. Zwi ḓi dovha zwa ḓi takadza uri na vhana vhone vhaṋe vha kone u vha na muhumbulo u ne wa ḓo vha u tshi khou ita uri vha kone u vha kone u vha vha tshi khou ḓivha, vha kho pfesesa zwa uri tshikoloni hu khou pfi mini.

Nḓila yo tou thoma, ndi u ṱutshela kule kha zwa vhudzekani. Nḓila ya vhuvhili ndi uri musi u tshi fara muthu u fare muthu wo ambara magiḽafu a u ḓi tsireledza, then iṅwe nḓila ya vhuraru ndi ya musi kharali mubebi a re na tshitshili a tshi khou bva u beba hii, eh a kone u a sa mamise ṅwana a sa mamise ṅwana musi vha madokotela vha sa a thu u mutsheka.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri na vhathu vha tshinnani vha ye u ṱoliwa mutakalo, a zwi ambi uri u wa tshinnani, a zwi ambi zwa uri u wa tshifumakadzi. Muthu muṅwe na muṅwe u a lwala, so na muthu wa tshinnani u ndi zwavhuḓi uri a kone u ya atshi ṱolela zwa uri mutakalo wawe u khou to u zwiitisa hani, hu na malwadze mafhio. Ndi hezwo zwine zwa ḓo kona uri u kone u ma thivhela hu tshe na tshifhinga.

Musi muthu o ḓi hwala a tshe muṱuku, zwi vha na masiandoitwa a si a vhuḓi nga maanḓa, na hayani a vha tsha mu fara zwavhuḓi na musi a tshi khou tshimbila nnḓa vhathu vha vha vha khou mu sedzisa zwiṅwevho. U ḓo wana na vhangana vhawe vho no ḓi ṱuwisela kule khaye na nga uri u vha o ḓi hwala a tshe ṅwana ende futhi zwi ḓi dovha zwa ḓi vha na dzi disadvantages kana masiandoitwa musi zwi tshi ya kha zwa tshikolo, u do wana a si tsha ya na tshikoloni a khou shavha u vha a khou koleliwa tshikoloni.

Ee, ndi zwavhuḓi nḓisedzo heyi i ne ya vha i khou ḓisiwa nga nga muvhuso, vhana vha kone u ḽa zwiḽiwa zwa pfushi zwine zwa ḓo ita uri na musi vha zwikoloni vha kone u vha vha tshi khou kona u thetshelesa, vha sa khou eḓela, vha kone u vha vha khou tamba zwavhuḓi na vhaṅwe vhana zwikoloni.

Dokotela a si ho mulayoni u mu vhona nga uri ha na number kana ha na nomboro heiḽa i ne ya vha i khou ṋekedziwa dokotela muṅwe na muṅwe nga muvhuso wone hune na nga uri muvhuso u a ṋekedza dokotela muṅwe na muṅwe nomboro i ne a tea u shuma nga khayo.

Tshaka yo tou thoma ndi ya u ṱutshela kule na zwavhudzekani, futhi hai na u shumisa khondomu uri hu sa vhe na ṅwana kharali u khou yela kha zwavhudzekani. Ende inwe futhi ya dovha ya vha ya uri u kone u khathiwa dzi tubes kana dzi dzi tubes dzine dza vha dzi tshi khou tshimbidza zwi zwi zwithu zwipeme zwine zwa dovha zwi khou ita uri hu kone u vha na na na.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu a tshi khou bva u ita dzi ndingo a kone u wana thuso futhi, kha ha vha vha mihumbulo ngauri muthu u a ri a tshi khou bva u ita hanengei dza dzi ndingo dzawe a wane zwi so ngo tshimbila zwavhuḓi, a thome u humbulesa, a ḓi dzhie vhutshilo. Zwino musi a tshi to u bva hanengei, ndi zwa ndeme nga maanḓa uri a kone u wana uri u bva afho ene muṋe vhutshilo hawe u ḓo vhu tshilisa hani uri a kone u tshila sa vhaṅwe vhathu.

Hai ndi tshi to u zwi lavhelesa hayi a thi kholwi uri vhathu vhoṱhe ha vha vhane vha khou thwasa zwino vha na mbidzo. Dza uri vha vhe vha vhe maine, ndi vhathu vhane vha khou ḓo to u ita tshelede uri vha kone u ḓi bvisa vhusiwanani ngauri vhaṅwe vhathu na u ḓivhesa zwithu a vha ḓivhesi zwithu, vha so ko u ḓi dzhenisa uri vhone vhane vha vha khou ita tshelede.

Vhathu vhane vha vha khou tshila na vhaholefhali vha nga si kone u ḓi imisa nga vhoṱhe, ndi zwi nazwo zwi a pfala na nga uri vha fhedza tshifhinga tshinzhi vha tshi khou ṱhogomela vhaholefhali, a vha koni uri vha kone u wana tshifhinga tshinzhi tsha uri vhone vhane vha kone u ḓi imisa nga vhoṱhe.

Tsha u tou thoma ndi u vha ṱalutshedza uri kana ndi u vha fha nga dzi example ya uri zwi a itea kha muthu muṅwe na muṅwe. A zwi ngo tou thoma nga ṅwana wavho kana a zwi ngo tou thoma nga khavho. Ndi uri u nekedza vhana, u ne kana u ṱalutshedza vhana nga vhundeme ha uri vha kone u di tsireledza kha vhudzekani ndi zwa vhuṱhogwa ngauri ene muṋe u vha a sa khou ḓivha tshithu. U vha a so ngo vhudziwa tshithu na hayani, so a talutshedzwa hayani uri a kone u ita zwithu a tshiitisa so, na ene muṋe u ḓo kona u vha a tshi vho kona u zwi ḓivha zwa uri u khou talutshedziwa uri zwithu zwa hone zwi tou itisiwa hani.

U ṱoḓa thuso kha vho maine vha tshirema a zwi tou ḓura nga maanḓa na nga uri na vhone vhane vha vha khou zwiḓivha zwa uri a vha tou wanesa khasitama nnzhi, so ndi khwine hu tsitsa dzi price fhasi vha dzi tsitse mitengo fhasi uri vha kone u vha na dzi khasiṱama dzo ḓalaho.

Ndi ya ndeme nga maanḓa na nga uri vhathu vhanzhi kana vhana vhanzhi vhane vha khou ḓi wana vho ḓi hwala, ndi vhathu vha ndi vhana vhane vha khou bva vha zwikoloni. So ndi khwine u tou ya hanefho tshikoloni, u vha ṱalutshedze ngazwo hanefho tshikoloni, zwi ḓo ḓi thusa uri vho na tshivhalo tshi kone u vha tshi fhasi.

Hezwo ndi zwavhuḓi, zwi ḓo vha zwi tshi khou sumbedzisa na zwa uri nwananga u na vhuḓifhinduleli, ende futhi u a kona u humbulela na matshelo, zwa uri kharali matshelo zwithu zwa tshinyala u ḓo tou zwi itisa hani.

Ndi u sa mu mamisa ndi zwone zwithu zwo no tou thoma hezwo, u sa mamisa ndi uri ṅwana u ḓo vha a tshi khou ḽa a tshi khou ḓi nwela mafhi awe. Ndi tshone tshithu tsha vhuṱhogwa hetsho, ndi u sa ndi u sa mamisa.

Khonani yanga ya muholefhali na musi ndi naye zwa vhuholefhali a ri vhi ra twa ri tshi khou zwi sedza. Ndi vha ndi tshi khou tshimbila nae ndi tshi khou amba nayo sa u nga ndi khou ḓi ambela na muthu munwe na munwe mara ri tshi ḓa kha zwithu zwine nda zwi ḓivha zwa uri zwi ḓo mu balela u zwiita hii, ndi hafha hune nda kona u fhungudza zwithu zwezwo, zwine ra tea u ṱutshela kule nazwo zwezwo zwine zwa ḓo mu konḓela.

A zwo zwo fanela nga mannḓa na nga uri vhathu vha ne vha vha na vhuholefhali, vha nga si kone u ima tshifhinga tshilapfhu u fana na muthu a ne ha na vhuholefhali. So vhathu vhane vha vha na vhuholefhali vha tshi swika fhethu ḽainini, vha tea u fhirisiwa phanda vha ṱavhanye vha thusiwe uri vha kone u ṱavhanye vhaṱuwe.

Ee, hu na phambano khulu nga maanḓa, kha ya private vhathu vha ya kona u thusiwa zwavhuḓi, vha a vha imi na ḽainini lwa tshifhinga tshilapfu nga uri vhathu vha vha vha so ngo ḓalesa. Vhathu a vha u swikeleli u badela zwa dzi private, zwino kha heyo ya muvhuso na nga uri hu vha hu na laini khulu khulu vhathu vho lindela hii, na u ima u wana thuso hii, u ima tshifhinga tshilapfu. Na thuso ya hone i tshi sala i tshi swika i sala i tshi swika yo no vha thuso i ne a i to u vha thuso ya vhuḓi.

Thikhedzo ndiya ndeme vhukuma, hu ri na musi vhathu vhane vha vha na vhuholefhali, vha tea uri zwithu zwavho zwi itiwe nga tshe tshihatu uri vha kone u tuwa na nga uri a si ndi a si vhathu vhane vha kona u ima lwa tshifhinga tshilapfu. Zwino u vha na u vha fha thikhedzo ndi uri na musi hu tshi khou itiwa zwa toḓa mishumo, vhone mishumo vha tea u i wana nga u ṱavhanya. Ndi uri zwithu zwavho zwi tea u vha zwo leluwa u fhirisa zwithu zwa muthu muṅwe na muṅwe.

Musi muthu a tshi khou lwala vhulwadze ha TB, u fanela u ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha zwi na protein dza vhuḓi. U nga dzi khovhe, makumba na ṋama ya kholomo na ṋama ya khuhu, futhi futhi a dovha a ḽa futhi na dzi nḓuhu dzedzi dzine dza vha na mapfura, dzi matha maafukhada, ngauri mapfura u ḓo vha a khou a wana na kha maafukhada.

Huna phambano khulu nga maanḓa, huna phambano khulu nga maanḓa na nga uri kha dzi culture kana zwenezwi zwine rine ra tenda zwone. Zwi tshi ya kha family planning, vhathu ndi u tou ḓi bvisa tshoṱhe ndi u tou ḓi bvisa tshoṱhe wa zwi wa sa vhe wa ṱwa u tshi ita zwavhudzekani mara zwi tshi ḓa kha zwa kha zwa hezwi zwa nthu zwa zwa zwa tshizwino hezwinoni. Ndi uri vhathu vha khou ita zwa dzi khondomu, vhaṅwe vha khou ita zwa u ḓi khathisa, vhaṅwe vha khou ḓi ṱhavhelisa uri vha sa kone u vha vha tshi khou ḓi dzi thumbu dzi sa khou fara.

Hezwo a zwi ngo fanela uri zwi itee na luthihi na nga uri muthu a nga si kone u ḓivha zwa uri uyu muthu u khou lwadziwa nga mini. Namusi a tshi khou mufha mishonga, a nga mufha mishonga i ne a i khou vhuya ya elana na zwine ene muṋe a khou ṱoḓa zwone. U ḓo wana mishonga i sa tendelani na mutakalo wa hoyo muthu, a fhedzisela a tshi khou tou lwala zwa worse.

Muthu a tshi khou tou bva u tou wana u kana u tou vhudziwa upfi u na TB, ndi uri na kuḽele kwawe ku ḓo shanduka. Kuḽele ku ḓo vha ku khou bva nga vhu ku mu ku mu kuhumbulele kwawe, u ḓovha a khou thoma u humbulesa zwa uri uvhu vhulwadze vhu ḓo vhu itisa hani. Ndi uri na vhu vhuḓifari hawe vhu ḓo shanduka, a nga si tsha kona u ḓi fara zwavhuḓi na nga uri u ḓo vha o no ḓi litshedzela kha honovhu vhulwadze.

Maine wa vhukuma u mu vhona ngauri ene muṋe ha ambi tshithu a sina vhuṱanzi nazwo. Ndi uri na kuambele kwawe kana u vhona zwezwo zwine muthu a khou dinwa ngazwo, u ḓo zwi pfa a tshi khou ṱalutshedza iwe zwithu zwine wa khou ṱangana nazwo. Zwino maine ene ene muṋe a si wa vhukuma a tshi amba u ḓo amba a tshi khou ḓo ri iwe u mu ṱalutshedze uri u khou diniwa nga mini uri a kone u kokomedza kha zwezwo zwine iwe wa khou amba zwone uri ene muṋe a tou nga na zwino u khou ḓivha zwithu zwoṱhe.

Nne sa mudzulapo ndi a tenda uri vhuteamiṱa vhu tea u vha hone, ndi zwine zwine zwa ḓo itela uri na tshifhinga uri na vhana vha kone u wana tshifhinga tsha uri vha vhe vhana na nga uri muthu a vhuya a to ḓihwala fhedzi, kutshilele kwawe kwoṱhe ku khou shanduka, zwithu zwawe zwothe vhutshiloni hawe zwoṱhe zwi khou shanduka.

Ndi nga mu tikedza kha zwithu zwoṱhe zwine a khou ṱoḓa zwone, na hafho ri tshi ya phanḓa ndi ḓo dovha na mu ṱalutshedza na zwa uri muthu u ya ita mi mitevhe ya uri hezwo zwithu zwa so zwi so ngo tsha dovha zwa itea na luthihi. Uri a kone u focuser kha vhutshilo hawe vhu tshi ya phanḓa na nga uri ndi zwone phoso i a itea ndi vhutshiloni mara zwifhinga zwi tshi ya phanḓa zwi tea u thivheliwa uri zwi so ngo tsha dovha zwa itea.

Ee, ndi zwa ndeme zwa vhukuma uri vhathu vha kone u ḓivha zwa uri hu na vhulwadze ha muhumbulo na nga uri zwifhinga zwinzhi vhathu vha so kou fhumula, a vha ambi tshithu. Ndi uri na musi a vha a khou dinalea u swika gai, ha ambi tshithu, u ḓo tou zwi vhona uri hoyu muthu ha ngo takala ngeno a sa khou amba tshithu uri a kone u ḓi wana a tshi khou wana thuso. Zwino vhathu vha tou zwi ḓivha zwa uri vhu tou vha hone vhulwadze ha muhumbulo ende futhi vho ya nga u fhambanana. Na dzi treatment dzi hone dzine muthu a nga dzi wana uri a kone u zwi vhona a tshi khou tshila zwavhuḓi na vhaṅwe vhathu.

Hai, vhathu vhane vha vha tshila na vhuholefhali a vha ṋewi tshikhala tshi no fana na tsha nnyi na nnyi. Na nga uri vhone na vhashumi henevho vha vhatholi vha a zwi ḓivha uri havha vhathu vha ne vha vha khou tshila na tshiholefhali, zwifhinga zwinzhi vha nga si kone u ḓi wana vha tshi khou ḓa mishumoni. Zwino na nga uri vho vhashumi vha vhatholi na vhone vha vha khou ṱoḓa tshelede, ndi hafha hune vha ḓo limiter dzi vha ḓo kona uri vha kone u khathulo dzi dzi dzi dzi dzi position nnzhi dzine havho vha vha vha zwiholefhali vha vha vha tshi khou ṱoḓa zwone.

Zwine zwa nga ita u khwinifhadza mepe ya mahayani uri dzi bada dza mahayani dzi tea u thoma dza to puḽaniwaho na ngori dziṅwe dzi bada u a wana dza soko khona na fhethu hune ha sivhe hone lune na mepe zwiṅwe zwifhinga u vha u kho amba na zwithu zwine zwi sivhe zwone.

Khaedu ine yavha hone ndi a uri hune vhathu vha vha kho hayeliwa hone ndi kule lune vha vha vha tshi to ita vha tshi to tshimbila ndi uri nda vhathu vhahulwane vhunzhi havho a vha ngo hayeliwa .

Kiḽiniki dzine dza vha dza mvelele ndi dzone dzine dza dzi kho ita uri na vhathu ri sa vhe ro kuvhangana fhethu nthihi lune ri ḓo vha ro da dza zwibadela ravha rikhoya na kha dzikiliniki dzi zwino ngori maṅwe malwadze a vha a khou ṱoḓa mishonga fhedzi.

Zwi ḓo thusa ngauri vhaṅwe vhathu a vha koni u wana tshelede ine vha nga i shumisa kha u renga zwiḽiwa zwikoloni u ḓo wana vhana vha tshi kho kolelwa nga vhaṅwe vhana so zwi zwikimu hezwo zwo phakhela vhana zwiḽiwa zwi thusa uri na vhana vha kone u vha vha khou funziwa vho ḽa zwithu zwavhuḓi.

Khaedu khulwanesa dzo vhononga COVID-19 ndi ya uri vhathu vhanzhi vho vho ṱuwelwa nga mishumo, dzi bisinese nnzhi dziṅwe a dziṅwe kona u swikisa na na fhethu hedzo dzi kho tea u vha dzo swika hone ngori vhathu vhanzhi vha vha tshi kho ṱuwa mishumoni na vho rabulasi futhi zwithu zwavho zwoṱhe a zwi ngo rengisiwa nga nḓila yone na ngori vhathu vha vho valelwa mahayani.

Dzikhaedu dzine vhathu vha re na vhuholefhali vha ṱangana nadzo dzi zwauri zwinwe zwithu a vha koni u zwi swikelela dziṅwe dzi tshumelo na dzo so vha kone u zwi swikelela ndi hafho hune na musi zwi tshi ḓa kha u wana mishumo navho vha vha si khou kona u swikelela mishumo ine ha vhaṅwe vhathu vha vha tshi kho i wana.

Vhundeme vhu vhune ha vha hone kha dzi ambuḽentse ndi zwauri a vha a vha koni u swika fhethu hune a vha mahayani dzi nḓila dzine dzi vha dzo ṱanganana na hu na magodi hu na matombo ndi uri na dzi mvula dza hone dziṅwe dzi vha dzi sa tshimbile na nga dzi goloi itsho ndi vhundeme hune vha Ambuḽentse vha vha khou ṱangana naho.

U gudisa zwi nga thusa u gudisa mushumo zwinga thusa uri vhathu vhanzhi kana u kona u vha na manese manzhi ane a dovha a tshi kho shuma kha dzi kiḽiniki lune na uri i ṱuku u ḓo kona u thusalea vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshithihi na ḽaini ine vhathu vha ḓa vho ima khayo i ḓo kona u vha itshi kho tshimbila zwavhuḓi.

Muvhili wa muthu kharali u swika u ḽa zwiḽiwa zwi si na mutakalo lwa tshifhinga tshilapfhu u wa soko kukumuwa u ḓo wana muthu a tshi khou khwaṱha lusa takadziho na luthihi na muhumbulo wawe futhi hu sa kho wana zwithu zwi re na pfhushi ndi uri na kuhumbulele kwawe zwavhuḓi kuvha ku sa kho tou itisa zwone na luthihi.

Ndi uri zwine zwa nga itiwa ndi zwa uri vhathu vha mahayani vhoṱhe vha vha imisane vha ite dzi bada dzine dzi ambuḽentse dza vha ḓo kona u swikela khadzo ndi uri dzi bada dzine nda dzi goloi dzi ḓo kona u vha dzi tshi kho kona u tshimbila zwavhuḓi hanefho.

Thandululo dzine dza nga vha hone ndi zwa musi vhathu vha tshi kho kona u khwinifhadza dzibada dzavho na u khwini na u engedza dzi ambulence dzine dza ḓovha dzi hone dzi tshi kho thusa nga hanefho kha shango ḽa mahayani.

Zwi vha zwa ndeme uri vhagudi vha tea u gudisiwa zwo ri vha ḽe zwiḽiwa zwa pfhushi ngauri u ḓo wana vha kiḽasini vha tshi khou kumedza sa ngori vhatoda vha tshi khou ḽa zwithu zwine a zwi na pfhushi zwino vha tshi khou ḽa zwiḽiwa zwi re na pfhushi vha ya kona u thetshelesa na musi vha tshi kho ṅwala vha ḓo kona u ṅwala na zwithu zwine zwavha zwavhuḓi

Tshumelo ine nda ndo i lavhelela ndi zwa uri vha ambuḽentse vha tshi swika vha ḓo swika hu si na khaedu uri vha kone u swika vha kone u dzhia mulwadze vha dovha vha mu ṱuwise futhi vha tshi kho ita zwezwo uri mulwadze a kone u vha tshi khou khwinifhadzea u swikela vha tshi swika hanengei sibadela.

Zwine kereke na zwikolo kana vhurangaphanḓa zwa nga ita ndi zwauri zwezwi tshifhinga tsho swika tsha ṅwedzi wa mutakalo wa vhanna vha zwi ambe vha zwi ṱuṱuwedze no zwi khwaṱhisa vha zwi khwaṱhise uri vhanna navho vha tea uya dzikiḽiniki vha tshi tshekhiwa wa tea u ita zwithu zwoṱhe a ngo to ya vhafumakadzi fhedzi dzi kiḽiniki.

Zwino hetshi tshitzhili tsha COVID-19 tshi tshi swika tsho ita uri vhathu vha kone u vha vha tshi khou ofha vha vha khou ofha na u bvela nnḓa vha tshi kho ofha no tou yela vhaṅwe vhathu vha tshi kho shavha u lwala, zwino zwezwa kona u itisa uri vhathu vha vhe na sa ofha kana u sa vha na nyofho Khulu ndi nga musi vhathu vha tshi kho kona u ḓivha zwa uri uvho vhulwadze vhu tshimbilisa hani no ita uri u sa lwale vho to zwi itisa hani.

Vhathu vha vhanna kharali vha tshi khou ṱangana na dzikhaedu a vha ambi zwine zwa ita uri muhumbulo wavho dzula vha dzule vha tshi kho humbulesa zwithu zwinzhi zwinzhi na ngori kharali vha khou ṱangana na dzi thaidzo vha vha si khou amba ndi zwine zwa nga ita ndi zwa uri u kone u vha na ḓuvha ḽine vhathu vha vha kho humbudza vha tshi kho tsho vhudziwa zwori kharali muthu ane a tevhedzwa a ambe uri i kone u vha i tshi kho ṱanḓululiwa.

Hai, na luthihi dzikhamphani a dzi kho vhuya dza ita zwo zwine zwa vha zwi tshi kho fusha na ngori nga zwiṅwe zwifhinga vha ḓi to ṱoḓa zwezwo uri vhathu vha vha vha kho ḓivha shumela zwezwo zwa uri vha vha tshi kho ita dzi awareness uri vha kone u vha vha tshi kho vha tsivhudza na u ḓisa dzi dzi psychologist kana dzi social worker hayi vhone vha kharali vha vha vha kho shumelwa zwivha zwo guma zwi to ralo.

Zwine vhathu vha nga talutshedziwa ndi zwauri ngazwo muthu a tshi a vheiwa hu vha hu sa khou vheiwa vhuṅwe vhulwadze na ngori vhanwe vhathu vha vha vha khou tenda kha uri muthu a ṱhavheliwa u hu khou pangiwa vhuṅwe vhulwadze na zwori zwi tshi itiwe zwithu zwivha zwi kho itelwa uri muthu a songo tsha dovha a lwala futhi kana a songo kavhiwa nga dwadze heḽi ḽe ḽavha ḽi tshi khou gidima zwino.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri hezwi muthu a tshi khou ḓi ḓi ṱhogomela ndi uri na maḓuvha awu a vhutshilo avha a tshi kho engedzea na uri muthu u dzula wo ḓi takalela u tshi kho kona u ḓivha uri kharali hu na vhulwadze u ḓo kona u thusiwa hu tshe na tshifhinga.

Musi dwadze ḽa COVID-19 ḽi tshi tou thoma vhathu vha vha vho nyanḓadzamafhungo vho ḓivhadza vhathu uri vhathu hezwi kharali vha vha tshi khou pfha vha tshi kho thoma u hoṱola kana vha tshi kho thoma u pfha muvhili u tshi kho fhisa vha kone uya vha vha tshekhiwe hezwo ndi vhulwadze vhufhio.

Ndo i lindela ambuḽentse ya fhedza tshifhinga tshilapfhu i sa kho swika ndi hafho he ya swika hono fhela na awara nthihi.

Zwine zwa nga itiwa kha dzi kiliniki dzi tea uvha uri dzi kiḽiniki dze dzi dza uya nnyi na nnyi zwi tea u ṱhogomeliwa na vhathu vha hone vhane vha vha vha kho shuma haningei vha tea u vha vha na tshenzhemo khulwane lune vhaḓo kona u vha tshi khou thusa vhathu zwavhuḓi.

GPS i takadza ngori ambuḽentse zwezwi yo vhidziwa fhethu i a kona u setsha hanefhaḽa zwori i kho ṱoḓa gai ndi hafho hune vha ḓo kona u swika zwavhuḓi vha songo ṱwa vha tshi xela na u xela.

GPS i ya thusa nga maanḓa i ya thusa nga maanḓa ndi uri u a kona u toya hanefho hune wa kho to iya hone zwavhuḓi u songo thoma wa mona mona na ngori mahayani zwiṱaraṱa zwivha zwi tshi kho xedza kharali u kho shumisa GPS u ḓo kona u swika zwavhuḓi.

Muvhuso uya swika hune wa dzhenelela musi vhathu vha sa khou ṋewa tshumelo yavhuḓi, ndi hafho hune wa ḓo sala u tshi vho kona nau thatha na vhaṅwe manese vhane avha khou fara zwavhuḓi vhathu.

A zwongo leluwa naluthihi na ngauri vhathu vha tshi swika vha vha khou fola ḽaini ine yavha yo lapfha, na uri muthu aye ato dzhia dziphilisi dzawe hafhu uḓo wana vhathu vho ima ḽainini vha tshi khou vhudzisa zwithu vhathu vha khou zwipfha zwoṱhe.

Musi kiḽiniki yo fhelelwa nga nga nga dzi pain kiḽa kana dzi sirapu, vhathu ndi hafho hune vha ḓo kona uya kha zwi kiḽiniki zwa phuraivethe uri vha kone uya vha thusiwe hone, kana vha tou tou renga hanefha magulani.

Thaidzo khulwane kha vhathu vhane vha dzula hanefho, i ḓovha ya uri musi vha tshi ṱoḓa thuso vha ḓovha vha sina fhethu hune vha ḓoya hone, ende futhi vhathu vhanzhi vha ḓo sala vha tshi khou lwala zwa vhukuma.

Kharali kiḽiniki mishonga ya fhela, vhathu vha ḓo swika hune vha si tsha wana dzilafho ndi hafho hune vhaṅwe vha ḓo fhedzisela vhutshiloni havho hono tovha khomboni ya vhukuma.

Tshithu tsha u tou thoma tshine ya nga thoma u sedza khatsho, ndi malwadze haya a vhudzekani vhathu vha malwadze ha vhudzekani a vha tou vhu sedzesa nga khaho a vhathu vhanzhi avha aware na zwa uri haya malwadze a khombo u swika gai.

Tshiṅwe ndi tsha u tou thoma zwa vhukuma, ndi zwa uri vhathu vha khou wana dziphilisi dzone na, na zwa uri vhathu vha khou ṱhogomelwa na havha vhane vha vha khou wana philisi ṅwedzi muṅwe na muṅwe.

Ngeletshedzo ine nda nga muṋekedza muswa, ndi zwa uri muthu utea uḓi fara zwavhuḓi na zwiḽiwa zwine aḽa utea uḽa zwiḽiwa wo kalela, utea uitela u tshi bva wa ṱwa u tshi exercise asi mafhungo au sokou dzula fhethu nthihi.

Zwi konḓisa nga maanḓa kharali asi tshivha ana muthu ane avha a sa khou muthusa, ndi hafho hune u ḓovha atshi khou balelwa uḓi tshimbidza tshifhinga tshoṱhe nau humbula nau nwa dziphilisi zwoṱhe.

Zwiṅwe zwine nda nga ita zwone ndi zwa uri, casualty ivha ina madokotela manzhi ane avha atshi khou thusa ndi hafho hune casualty isa wanele fhethu nthihi kana kha sibadela tshithihi tshihulwane, ivha i khou wanala fhedzi na dzi kiḽiniki na ngauri hafha zwibadela zwihulwane huvha huna ḽine dzi khulu khulu fhedzi.

Zwine vhanga thoma nga uita zwone, ndi uita uri muthu muṅwe na muṅwe a kone u swikelela dzilafho, hafho zwino vha ḓovha vho zwi kona uri hu kone uvha na uri huvhe na vhuthihi kha vhathu vhoṱhe vha kone u zwi wana dziphilisi vhoṱhe.

Zwine nda nga zwivhea phanḓa ndi zwa uri hu kone uvha nadzi ambuḽentse nnzhi, sa izwi utshi ri wo founela ambuḽentse hu thoma ha fhela nadzi awara dzo ḓalaho uri ambuḽentse i kone u swika.

Zwine nda ngavha livhuwa ngazwo ndi zwauri kana ho tou ḓalesa hani vhavha vha khou isa phanḓa nau shuma, avha lengi nau fhela mbilu kana muthu u khou ḓa asa ḓivhi zwine a khou ṱoḓa vha ya kona u thusa uri a kone u ṱuwa o thusalea.

Zwine nda ngavha vhudza zwone ndi zwa uri, responds i khou vhesa ṱhukhu nga maanḓa vhathu vha khou welela hafha nnḓa ngauri avha a khou kona u wana tshumelo nga tshifhinga tsha shishi.

Zwine nda nga muṱalutshedza zwone ndi zwa uri vhathu vha ya fana, azwi ambi zwa uri muthu una tshelede kana hana tshelede na, roṱhe ri a ri a tendelwa uri ri kone uvha na mutakalo wavhuḓi ria tenda uri ri kone u shumela zwavhuḓi.

Zwine nda nga muṱalutshedza zwone ndi zwa uri kha hedzi kiḽiniki dzine ravha ri tshi khou ya khadzo, ho ḓalesa nga maanḓa uri vhathu vha vha vha khou khethulukanyiwa a ri vheiwe fhethu nthihi a ri ṱhogomeli u fana. Nahone vhathu vha fhedzesa tshifhinga tshinzhi vha tshi khou amba, vha khou litsha uvha vha tshi khou thusa vhathu.

Ndi vhona unga ndi khwiṋe u wana muthu wa tsini uri hu kone u wana goloi u kone uya sibadela, na ngauri hezwi zwa u lindela ambuḽentse iya fhedza tshifhinga tshilapfhu isa khou swika.

Musi kiḽiniki yo fhelelwa nga muḓagasi na maḓi i ngasi tsha kona uvha i tshi khou shuma zwavhuḓi, na ngauri mishonga minzhi ivha i khou ṱoḓa miḓagasi na izwi na mishonga ya mitshini kana mitshini ine yavha i khou thusa uri vhathu vha kone u lafhiwa zwavhuḓi na yone ivha i khou ṱoḓa miḓagasi.

Zwithu zwine zwa nga itea ndi zwa uri, madokotela vha ya kona u muvhudza hoyu muthu ane avha a khou tshimbila naye uri a kone uya gai hune aḓo kona uvha a tshi khou wana hone thuso.

Zwithu zwine zwa itea muthu o wana khombo ndi hafha hune ra kona u wana muthu wanga tsini ane anga thusa, ngauri a kone u dzhia hoyo muthu a muise sibadela ngauri dzi ambuḽentse dza hone dzivha dzi dzi a lenga u swika.

Insulin iita uri vhulwadze ha hoyo muthu ane avha a khou lwala swigiri vhu kone uvha ho tsela fhasi, nau khwiṋifhadzea uri vhu sa to musia hune avha atshi nga kona uvha a kha khombo ine anga ḽuza na vhutshilo hawe.

Zwo fanela na uri asi zwavhuḓi naluthihi, ngauri uḓo wana muthu a tshi khou lwala lwa shishi oima ḽainini na vhathu vhane vha khou ṱoḓa uto phakha dziphilisi, kana vhaṅwe vhane vha khou ṱoḓa uto vhudzisa hanefho sibadela.

Mutakalo ndi ha musi muthu a tshi kona uḓi itela tshithu nga nga ene muṋe, ndi hafho hune muthu avha atshi khou vhonala na zwa uri tshifhaṱuwo tshawe tshotsha u khou takala u khou smile nau smile, ndi uri na zwithu zwawe zwine avha a khou ita ndi zwithu zwine zwa vhona uri zwi tea uitiwa nga muthu ane hana vhulwadze na vhuthihi.

Yone ṋetshedzo ya mishonga asi yavhuḓi asi yavhuḓi naluthihi, na ngauri miṅwe mishonga yahone ivha yo shotha tshifhinga tshoṱhe u tshiya uḓo pfha hu tshipfhi mishonga yo shotha, mishonga i khou ḓo dovha ya vhuya lini na lini.

Lune lutendo lwa sialala vhathu avha tsha kona u thusalea, ndi uri vhathu vhane vha vha vhatshi zwikona kale avha tsha kona vhono aluwa, zwino havha vhaṅwe vhane vha vha vha vho dzhena zwino ndi vhathu vhane avha ḓivhi tshithu na mishonga avha i ḓivhi zwo vhathu vha khou uri ndi khwiṋe utou ḓi yela hanengei sibadela.

Magavhelo haya ndi avhuḓi na ngauri vhathu vha ya kona uri vha kone uḓi itela zwithu nga vhone vhaṋe, sa izwi vhaṅwe vhathu vha sa shumi tshelede heyo ine vha vha vha vha khou i wana vha ya kona ui shumisa kha zwa uri vha kone uḓi rengela mishonga, na zwauri vha kone uḓi rengela na zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi.

Mililo ine yavha khombo ivha yo langiwa nga maanḓa ngau funga maxasi maxasi ndi one ane kharali a ṋanga mulilo, aya duga zwa vhukuma ndi hafho hune a fhedzisela a khou fhisa nadzi nnḓu.

Zwone ivha i i podze ya uri ahuna fhethu hu hulwane, sa izwi kharali vha tshi zwivhona zwa uri sibadela tshone tshi dzula tsho ḓala ndi khwiṋe uri vha kone u engedza fhethu hune namusi vhathu vha ye haningei, vhaṅwe vhaḓo kona uvha vha tshi khou ya huṅwe fhethu zwine zwa ḓovha zwi khou kona u fhungudza ḽaini.

Mushonga wa tshirema une muthu anga u ḓodza vhaṅwe vha ya ḓodza mishidzhi, vhaṅwe vha fhedzisela vha tshi khou ḓodza na muṅwe muri une utou gwiwa wa gwagwamisiwa muthu utou ṱamba ngawo, ndi hafho hune zwa kona u ḓovha zwi tshi khou fhela.

Zwithu zwine muthu anga ita kharali o ṱangana na zwithu zwine zwa vha zwi tshi khou konḓa, ndi uri a kone uya kha vhathu vhahulwane vha ḓo kona u muṱalutshedza zwauri a kone u zwi itisa hani, sa izwo vho zwiṅwe zwithu na riṋe vho ari ḓivhi zwauri zwi tea itiswa hani. Zwino vhathu vhahulwane na ngauri vhono ḓi ṱangana nazwo huṅwe fhethu, kana vhono ḓipfha ngahazwo ndi khwiṋe uri vha ḓo kona uri fha zwine muthu anga kona u thusalea ngazwo.

Tshithu tshine miṱa ya tshi ita ndi zwa uri vha kone u dzula vha na tshelede, hune kharali ha sokou bvelela khakhathi henefho vhukati heiḽa tshelede ndi ine ya ḓo shumisiwa hafhu u ṱhogomela honoyo muthu ane avha a khou lwala.

Muthu ane o fariwa nga siṱirouku a tshi ṱhogomelwa ndi hafho hune utou kona u tou ḽisiwa zwiḽiwa nau tshekhiwa tshifhinga tshoṱhe, u zwauri u tshe clean na, na zwa uri na ua dovha futhi avha a tshi khou ṱanzwiwa na ngauri uvha asa khou kona uita tshithu ene muṋe.